Ee, go kopa batho ba ba tshwaeditsweng ke COVID-19 gore ba itlhaole, go ne go tshwanela go ya ka boitekanelo jwa setšhaba le go ya ka boitshwaro. E ne ya sireletsa setšhaba sentle ka go boloka matshelo a dimiliyone-miliyone le go fokotsa go anama ga yone.

Ke ne ke tla netefatsa tshegetso ya maikutlo le pabalesego le go seka-seka kotsi epe e e ka nnang teng ka bonako. Fa ba le mo kotsing ya ka bonako, ke tla ba rotloetsa go leletsa mapodisi. Fa go sa nna jalo ke tla akantsha tshegetso ya boitekanelo jwa tlhaloganyo jaaka go le ngaka.

Fa motsadi a sa kgone go bona melemo ya gagwe ya kgwedi le kgwedi kgotsa a imetswe ebile a sokola go e laola, bongwe jwa mathata a ba ka lebanang le one, ke ga ke go maswe ga boemo fa ba na le bolwetsi jo bo sa foleng, ka sekai, fa motsadi a na le kgatelelo e kgolo ya madi, bolwetsi jwa sukiri, go tshwenyega thata mo maikutlong, kgotsa bolwetse jwa pelo, go tlhoka selekanyo sa melemo go ka dira gore bolwetsi jona bo kgotsa bo tsenye botshelo jwa gagwe mo kotsing.

Ke ne ke tla ikutlwa ke tshwenyegile thata, ke tshwenyegile ebile ke tshwenyegile ka boitsholo go tla go tshwenya ke ka gonne ditshwanelo tsa batho di a gatakiwa. Go gana batho go bona melemo e e botlhokwa go ikagilwe fela ka bosetšhaba jwa bone ke go tlola ditshwanelo tsa motheo tsa batho.

Ke akanya gore bosupi jo bo tshegetsang gore a aloe vera e a bereka, ke ka gonne e ntse e dirisiwa ke batho ka makgolo makgolo a dingwaga go bankanya letlalo. Dithuto di senola gore e na le metswako e e tlhotlheletsang tlhagiso ya collagen le go rotloetsa go tsosolosiwa ga letlalo.

Sedila go thusa batho ba ba nang le bogole jwa mmele ka go tokafatsa go dikologa ga madi le go iketla ga mesifa. Ke akanya gore ke ka gonne batho ba ba nang le bogole jwa mmele gantsi ga ba kgone go tsamaya sentle, mo go ka dirang gore madi a se ka tsamaya sentle kgotsa mesifa e gagamale.

Ke ne ke tla amogela poifo ya bone pele, le go ba tlhomamisetsa gore maikutlo a bone a tlwaelegile gotlhelele, morago ga moo ke ne ke tla go tsamaya le bone go ya go dira diteko tsa HIV.

Ee, ke akanya gore ditleliniki tse di tsamayang di a tlhokega, di tlamela ka tharabololo ya dintlha tse dintsi tsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo, bogolosegolo mo baaging ba ba sa direlweng sentle. Di thusa go fokotsa go sa lekalekane mo tlhokomelong ya boitekanelo, go netefatsa gore ga go ope yo tlogelwang kwa morago, mme di ka nna le ditlamorago tse di siameng tsa paka e telele mo boitekanelong ka kakaretso jwa baagi.

Go dirisiwa thuto e e botoka, thuto ya segompieno ya thobalano e e tse di ntšhwa mekgwa e e ikanyegang ya thiba pelegi le botlhokwa jwa tumelelo le dikamano tse di itekanetseng e leng se se neng se sa buiwe thata mo nakong e e fetileng.

Tirisano mmogo e e atlegileng magareng ga dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno, e ka fitlhelelwa ka go tlotlana, puisano e bulegileng, le go tlhoma mogopolo mo boitekanelong jwa molwetsi. Seno se akaretsa go tlhaloganya bokgoni le makoa a mongwe le mongwe, go tlhoma ditsamaiso tse di tlhamaletseng tsa go romela le go rotloetsa go tshepana ka kitso le ka katiso e e .

Go tokafatsa phitlhelelo ya ditirelo tsa thulaganyo ya malapa go basadi ba ba kwa magaeng go ka tsenngwa tirisong maano a le mmalwa a a botlhokwa. Tseno di akaretsa go oketsa go nna teng ga ditirelo go rarabolola dikgoreletsi tsa dipalangwa le tsa madi go fokotsa kgobo mo setšhabeng le go tokafatsa kitso ya boitekanelo.

Boikarabelo jwa go tlhatswa kgotsa go phepafatsa balosika ba ba tshelang ba moswi gantsi bo wela mo malokong a a gaufi a lelapa, bagolwane kgotsa baithateledipele wa morafe mme bo dirwa jaaka karolo ya dingwao tse di anameng tsa khutsafalo.

Ditiro tsa mo ke mo kgang eno e, e ne e le go gataka ditshwanelo tsa me tsa botho. Ke solofela gore lephata la boitekanelo le tla tsaya ngongorego e tsia le go tsaya dikgato tse di maleba go netefatsa gore ga gona ope yo mongwe yo o tla tshwenyang mofuta o wa kalafi mo isagong.

Ee, ba thusa ka nako, go tswa mo maitemogelong a me, ke kile ka robega letsogo mme ka isiwa ke batsadi ba me kwa tleliniking e gaufi mme ka bona thuso ka bonako.

Dikgwetlho tse di ka nnang teng tsa tirisano mmogo magareng ga dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno, di akaretsa di-philosophy tse di farologaneng ka ga boitekanelo le kalafi, go tlhoka kitso le go tshepana e le dikgoreletsi tse di mosola jaaka go fetoga ga badiri go go kwa godimo. Go fenya dikgwetlho tse go tlhoka go rotloetsa kutlwisano, go aga tshepo le go tlhama di-policy le mafaratlhatlha a a tshegetsang.

Malapa a lebana le dikgwetlho di le dintsi fa a tlhokomela batho ba ba godileng kwa gae, go akaretsa le go ngomoga pelo mo maikutlong, go tlhoka dilo tse dintsi mo mmeleng, go imelwa ke madi le go tsamaya mo thulaganyong tsa tlhokomelo ya kalafi.

Go gatelelwa ga basadi mo ditsong tse di farologaneng gantsi go tswa mo dipopegong tsa botlhogo e e thata tse di tseneletseng tse di bayang taolo le taolo ya banna kwa pele, ke akanya gore ba akanya gore ga ba tshwanela go tswa mo lelapeng morago ga loso le go somarela tlotlo ya lelapa.

Tshegetso ya baagi e na le seabe se se botlhokwa mo katlegong ya mananeo a kalafi ya HIV le TB ka go tokafatsa go obamela kalafi, go fokotsa kgobo, le go oketsa phitlhelelo ya tlhokomelo segolobogolo mo bathong ba ba kgapetsweng kwa thoko.